Ine nṋe nda i takalela, ndi ya thero ya mavu a vhulimi, ngauri vhulimi ndi ha ndeme, vhu ya kona u bveledzisa zwiḽiwa zwinzhi zwi katelaho miroho midala i nonga, mutshaini, tshipinashi, na zwa uri aya mavu ri a ri a ṱhogomela nga nḓila ifhio?

Ee, nṋe ndi vhona unga dzi tea u katela khumbelo nnzhi dza vhathetshelesi ngauri vhathetshelesi ndi vhone vhane vha vha tshi khou thetshelesa iyo radio, ndi vhone vhane vhuḓipfi, vhuḓipfi havho ndi ha ndeme ngauri arali vha sa thetshelesa vhathetshelesi, ahuna hune radio ya ḓo ya hone, zwino ndi zwa ndeme nga maanḓa, ende futhi i dovha hafhu ya khwinifhadza mbekanyamushumo iyo.

Ee, ndi a ḓivha muthu, hoyo muthu u thusa lushaka kha zwine zwa khou itea afho muvhunduni, u thusa lushaka a tshi dzhia zwililo zwa vhadzulapo vha uyo muvhundu a tshi zwi isa radiyoni, uri ngei radiyoni vha zwi fhirisele uri vha zwi ise ha masipala uri zwi kone u vha na mutsindo muhulwane.

Arali nṋe nda nga kona u thoma tshiṱitshi tsha radio hafha hune nṋe nda dzula hone, tshi dovha tsho livhiswa kha tshumelo ine muvhuso wa tea u i ita afho kha vhadzulap, radiyo yanga i dovha yone iṋe vhalila khayo vhadzulapo uri vha kone u wana thuso ngei i bvaho ngei nṱha kana ha masipala.

Vhuvhi ha u shumisa zwileludzi zwa vhudavhidzani nga nḓila i si one, ndi ha uri muthu anga kha ḓi amba munwe nga nḓila i si yone, houḽa muthu a swika a mufarisa, muthu a fariwa a khou farelwa u shumisa zwileludzi zwa vhudavhidzani nga nḓila i si yone.

Nṋe ndi vhona hu zwa ndeme uri u wane mafhungo a vhupo kha tshiṱitshi tsha radio tsha tshitshavha, ngauri vha vha vha tshi khou amba mafhungo ane vha vha na vhutanzi nao, mafhungo ane vha vha vha si khou tou a humbulela. Zwino arali ri tshi khou zwi vhambedza na mafhungo a internet, vhunzhi ha mafhungo a internet muthu muṅwe na muṅwe u sokou nwala a tshi khou ṱoḓa dzi views, muthu uya ṅwala na musi mafhungo asina vhutanzi nao a tshi khou soko nwala o sokou upfha mavharivhari, zwine zwone zwi a shandisa mafhungo manzhi, zwi a itisa uri vhathu vha tevhelele mafhungo ane avha a si one, ngauri uyo muthu u vha a tshi khou to humbulela, u vha a sina vhuṱanzi nazwo.

Nṋe ndi vhona u nga i vha ya ndeme, i vha yo katela vhathu vhoṱhe, ngauri vhathu vhoṱhe vha mahayani vha ya thetshelesa radio, zwino arali husina internet ine vhathu vha ḓo tsheka khayo, zwivha zwo leludza uri vhathu vha ḓivhe uri mutsho u ḓo vha u hani.

U ḓura ha data zwi a nkwama kha u shumisa luṱingo lwanga kha internet, ngauri nṋe sa muswa ndi tea u dzula ndi tshi khou apuḽaya mishumo, zwino ngori data dzi khou ḓura, ndi a balelwa u shumisesa data, ngauri data dzi khou ḓura.

Zwi thusa uri vhathu vha vhe na nḓivho ya zwine zwa khou itea fhano shangoni, na dzinḓivhadzo dzine dza khou ḓivhadziwa kha zwine zwa khou bvelela hanefha shangoni ḓuvha na ḓuvha.

Ee, ndi kha ḓi zwi humbula, hovha ho divhadziwa zwa uri matshelo na mbamatshelo mvula i ḓo vha i khou nesa, ya dovha hafhu ya vha i khou na na tshifhango, zwino ḓuvha ḽi tshi tsha ra wana hu sina mvula na nthihi yonaho ha tshi to vha na makole fhedzi

Ee nṋe ndi vhona zwi tshi shuma nga maanḓa, ngauri hu tshi khou itiwa khunguwedzelo zwi ita zwori na vhaṅwe vhathu vha kone u ḓivha nga ha bindu ḽanu, na zwine na zwi rengisa, na zworivho, zwi wanala gai, ni wanala gai. Ya, ndi a humbula ngaha khungedzelo ye ya vha yo khethea yo vha ḓala, ndi tshifhinga tshe miroho midala ya vha i tshi khou konḓa nga maanḓa u wanala, zwino ha itea heyo khungedzelo ra ya ra renga miroho.

Nṋe ndi vhona u nga mafhungo anga a vha a songo tsireledzea, ngauri u ḓo wana uri vhathu vha dzi insuarance vha ya u foinela mara iwe u songo vhafha number phone, wa pfha u khou ḓi vhudzisa uri number phone dzau vho dzi wana gai, ndi afho hune wa ḓi vhudzisa uri ndi zwifhio zwinwe zwithu zwine vha vha na access nazwo kha founu yau, ngauri u nga si zwiḓivhe uri dziḽa data yau i vha i tshi khou ya gai, ndi vho nnyi vhane vha i wana.

Ee, ndo vha ndi tshi ḓo ya henefho lunzhi lunzhi, ngauri ndo vha ndi tshi ḓo vha ndi tshi khou yela Wi-Fi ine yo vha i tshi ḓo vha tshi khou nthusa kha uri ndi vhe ndi khou apuḽaya mishumo, kana ndi khou ita dzi research dzanga.

Ee, Wi-Fi ya library yo no nthusa nga maanḓa, ndo ya ndi tshi khou apuḽaya mishumo, nda ḓi fhedzisela ndo wana mushumo ndi tshi khou shumisa Wi-Fi ya hanefhaḽa library ya mahala.

Nṋe ndi vhona zwa khwine hu u ḓisa mafhungo tshitshavhani, mafhungo ane vhathu vha vha na vhutanzi nao, vhane vho thoma vha ita dzi ṱhoḓuluso u vhona uri ayo mafhungo ndi mafhungo a vhukuma na, ngauri ho ḓalesa uri hu sokou vha na mavharivhari manzhi vhathu vha mbo ḓi sokou ḓisela eyo mavharivhari tshitshavhani. Zwino ndi khwine vha radio vha thome vha ite dziṱhoḓuluso uri vha reports mafhungo ane ndi a vhukuma, ane vha na vhutanzi nao uri o itea.

Ee, ndi zwone, luvhilo lwa Wi-Fi ya tshitshavha luya fhambana nga maanḓa, ngauri u ḓo wana uri ya Wi-Fi ya tshitshavha, muṅwe na muṅwe u vha o, a tshi khou shumisa yeneyo Wi-Fi, zwino zwi ita zwori iyo Wi-Fi i vhe slow ngauri vhathu vhanzhi vha vha vho connector hanevho kha Wi-Fi nthihi. Zwino luvhilo lwahone lu vha lu ḽuṱuku u vhambedzwa na Wi-Fi ine wa vha u tshi khou i shumisa u woṱhe kana ni vhararu afho hayani. Zwino ni tshi khou shumisa Wi-Fi ni vhaṱukuṱuku luvhilo lwahone luya vha lunzhi, zwi tshi dovha hafhu zwa bva kha uri ni tshi dzhenisa iyo Wi-Fi no badela package ifhio.

Nṋe ndi vhona unga zwine zwa nga itiwa ndi zwa uri matshudeni a pfhumbudze u shumisa internet vha kone u pfesesa uri vha nga kona u guda na musi vha kule ende izwo zwithu zwi ḓo vha zwithu zwavhuḓi nga maanḓa muvhuso u fanela u dovha afha ayo matshudeni dzi data dza u shumisa ngauri dzi data dzi a ḓura nga maanḓa, so zwi ḓo thusa nga maanḓa uri matshudeni avhe na nḓivho ya nga ha thekinoḽodzhi arali a thoma u funziwa ngaha thekinoḽodzhi a tshe phuraimari kana vha tshe vhaṱuku vha ḓo kona u aluwa vha tshi i pfhesesa vha tshi i ḓivha.

Ee, ndono dzi vhona dzi khou sumbedziwa na kha dzi tv na kha dzi radio izwi zwithu zwo vha zwavhuḓi nga maanḓa ngauri ndi matangwa ane o vha a khou ṱalelwa nga muthu muṅwe na muṅwe ane a vha a wa fhano shango ḽa Afurika Tshipembe zwi si na ndavha uri uyu muthu ndi lwa lushaka lufhio. Zwino zwivha zwi zwa ndeme and zwi vha zwi zwavhuḓi uri dziṅwe dzi tshaka dzi ḓo i ṱalela vhovho zwine rine sa vhavenḓa ra itisa zwone kana zwine vhavenḓa vha vha na na talent khazwo.

Ee, ndo no vhuya nda ḓi wana ndi khou ṱahisa data nga u ṱavhanya badi ndo vha ndi tshi khou ita inthaviwu nga internet ndi tshi kho shumisa laptop musi ndi kati na u ita iyo interview data dzanga dza mboḓi fhela havhori ndo vha ndi bizi na ita interview nda ṱavhanya nda ḓadza data dzanga uri ndi kone u fhedzisa u ita iyo interview. Zwovha zwithu zwine zwo ambarisa nga maanḓa ngauri tshelede ye ndavha ndi nayo yo vha i ya u renga zwiṅwe zwithu ndo mbo dzhia iyo tshelede nda mbo ḓi ḓadzisa data naho dzi tshi khou ḓura uri ndi kone u fhedzisa u ita iyo interview.

Ee, kha puḽatifomo dzine nṋe nda dzi shumisa ndi vhona yo lingana mimuvi ine yavha hone ngauri dzi puḽatifomo dzine nṋe dza nda dzi shumisa ndi shumisa puḽatifomo nnzhi dzo fhambananaho dzine dzi avha dzi na mimuvi ya kha ḽino ḽa Afurika Tshipembe.

Ee, ndo no vhuya nda shumisa promotion ya u renga data dza luṱingothendeleki hune ndo vha ndi tshi kho renga hundred gig nda dovha hafhu nda ingwa nga iṅwe hundred gig nga nṱha ya promotion.

Nṋe ndi funa u renga phakhethe dza data dza ṅwedzi muṅwe na muṅwe u itela uri ndi renge data dzi nnzhi dzine dza ḓo fhedza ṅwedzi dzi tshe hone ndi si ngo dzi fhedza ngauri arali nda renga phakhethe ya ḓuvha na ḓuvha zwi do itea nda fhedza ḓuvha ḽi sathu kovhela ha vha uri ndi ḓo vha ndi tshi kha ḓi ṱoḓa u shumisa idzo data. Zwino arali wo renga dza ṅwedzi nga ṅwedzi na tshelede ya hone i avha fhasi ufhirisa ya musi u tshi kho renga dza ḓuvha na ḓuvha kana dza vhege nga vhege.

Ee ndo no vhuya nda pfha nga hayo theḽemedisini, hu tovhori zwa zwino nṋe a thi na nḓivho nayo a thi koni u to i ṱalukanya zwavhuḓi. Mara nga kupfhele kwanga ndi vhona unga ndi ndi ya vhuḓi kana muhumbulo ndi wavhuḓi wo uri i shume i ita uri zwithu zwivhe zwo leluwaho. Uri muthu a sa ṱwe akho gidima tsha madokotelani hune anga vhuya a songo thusalea ngauri hu vha hu na dzi ḽaini nnzhi.

Ee, nṋe ndi vhona unga zwi nga thusa nga maanḓa ngauri vhunzhi ha vhathu vha ḓo wana uri vha dzulesa kule na madokotela zwino arali u tshi khou pfha u vhavha kana u tshi khou ṱoḓa thuso kana u tshi kho ṱoda ngeletshedzo i bvaho ha dokotela. Ndi u to shumisa founu kana video ndi hafho hune dokotela u ḓo u ḓo u vhudza kana u ḓo eletshedza uri u fanela u ita mini. Zwino izwo zwithu zwi nga thusa nga maanḓa zwi leludza tshifhinga zwa leludza na masheleni a u ṋamela u tshiya ha dokotela ngauri zwi nga itea wo ṋamela wa ya ha dokotela wa swika wa wana a siho kana wa swika wa wana hu na ḽaini khulu ine ḓuvha ḽa kovhela iwe u songo dzhena.

Ee ndo vha ndi tshi nga zwi takalela nga maanḓa uri ndi vhone dokotela nga founu kana nga video chat uri a eletshedze uri ndi khou fanela u ita mini. Uri a mbudze uri vhulwadze vhune khamusi hune hu kho itea ndi vhufhio nahone mishonga ine ndi fanela u i wana kana mishonga ine ndi nga ya nda i renga ndi ifhio. I zwo zwivha zwo leludza uri uri ndi bve fhethu kule ndi tshi khou ya ha dokotela hune zwi nga ita ye nda vhuya ndi songo thusalea ngauri u nga wana hu na dzi ḽaini khulu. Dza vhathu vhane vho lindela u thusiwa zwino izwo zwithu zwi zwi vha zwavhuḓi uri dokotela u ḓo ḓi mbudza uri okay a ndi ṱuwe ndi yo renga mishonga ifhio khemisini ndi vhuye ndi shumise yone. I ne na musi nṋe muṋe ndi tshi khou balelwa uya ndi a ḓi to rumela muthu a soko nthengela iyo mishonga ye nda ruṅwa yone nga dokotela.